Ndlela leyinene yo yo endla vuvekisi i ku va munhu a endla vuvekisi bya yena eka tikhampani leti ti nga ti nga ri le ti nga le nawini. Leswi swi ta endla leswaku vuvekisi bya yena byi va byi ri eka xiyimo xa kahle.

Ku ka ndzi nga yi teki mali ya mina hi xiviri swi endla leswaku ndzi ndzi va na nkarhi wo tala wo tshama ekaya. Naswona ti-cellphone banking ta sweswi, ti endla leswaku vanhu va nga fambi nkarhi wo leha va ya teka mali etindhawini ta le kule.

hi mavonelo ya mina vanhu lava sungulaka vukati bya vona hi ku tirhisa swikweleti swa munhu hi yexe i ku, va vanhu lava tirhaka va endlaka ku va ya va endla ti-loan va lavaku ku endla mikhuvo ya micato.

Ndzi nga vutisa leswaku xana pholisi leyiwani yi yi pfuna xinjhani? Naswona hi n'hweti yi hakerisiwa ku yini, yi tsarisa vanhu vangani, naswona loko munhu a humeleriwe hi khombo yi tirhisa ku yini?

Mhaka ya ku tirhisa vamachonisi yi na khombo swinene kumbe nghozi, hikuva loko u nghena ka vamachonisi hi xitalo a swa ha talanga ku ri u kota ku huma. Naswona swi endla leswaku vutomi bya wena byi hanya ku tika hikuva swa endleka u pfumala na mhaka ya ku va hakela.

Swi nga ndzi endla leswaku ndzi nga vi kahle evuton'wini hikuva n'wana wa mina ni ta va ndzi tshembele ka yena leswaku u ta ndzi hluvukisa rin'wana ra masiku. Swi ta ndzi twisa ku vava ngopfu mbilwini hikuva ndzi ta va ndzi tshembele eka yena leswaku, ndzi ta pfuneka loko se a ta va a dyondzile.

Swilo leswi swi ta endla leswaku vanhu va tshama va swi tiva leswaku na hambi vo va va tshuka va vi le na khombo siku rin'wana na rin'wana, va ta va na ku pfuneka hikuva mfumo wu le ku pfuneni hi swifunengeto swa swilahlo.

Lexi endlaka leswaku vanhu va lomba mali eka vanhu lava lombisaka mali, i ku va a bangi va nga fikeleli kumbe va nga qualify-i ku lombiwa mali e bank. Naswona bangi a yo lomba munhu un'wana na un'wana, yi lomba munhu loyi a tirhaka. Swa endleka u loya u ya lomba mali ebangi va nga tirhi, a va nga ta ku pfumelela.

Ku hambana eka ntswalo lowu wu nga cinciki na lowu cincaka i ku ntswalo lowu nga cinciki, loko u lomba mali yi tshamisa sweswiya u nga lombisa xiswona. Ntswalo lowuya a wu cinci a wu gonyi, wu tshama sweswiya ku nga twananisiwa xiswona. Kambe lowu cincaka, nkarhi na nkarhi wu tshama wu kha wu gonya.

ndzi nga endla leswaku ndzi tsutsumela e-bank ku ya pfuneka ku yimisa akhawunti ya mina yi nga tirhi leswaku munhu loyi a ringetaka ku nghena, a nga vi na mpfumelelo wa ku teka mali eka akhawunti ya mina.

Eka xiyimo lexiwani loko munhu a nga hakelanga ku ringana tin'hweti ta mune, a hi ta endla leswaku hi n'wi humesa eka xitokofela xa hina or-o hi n'wi zama ku n'wi hlohletelo leswaku a kota ku humesa mali leswaku na yena xi ta n'wi tlangela kahle eka rin'wani ra masiku loko ku fika nkarhi wa yena.

Eka tikhamphani ta ndzindzakhombo leti ni tivaka, leyi ni nga ta kota ku yi xava i Maeteko Funeral Services hikuva swilo swa yona swi le hansi swinene, ene naswona xikhwama xa mina xi nga fikelela ku kota ku yi xava.

Xipfuno xa vutshunguri hi lexi xi hakeriwaka hi n'hweti. Naswona xa pfuna swinene hikuva wa loko u lava ku xi tirhisa u fanele u humesa mali, ene naswona vutshunguri bya kona byi va byi le ka xiyimo xa le henhla.

Matsalwa lama munhu a fanekeleke ku ma yisa e bank-i xo kombisa leswaku wa hola xa tin'hweti tinharhu, xilipi xa kona ni xitatimende xa le bank lexi kombisaka ku nghena ka mali ni ku huma ka mali.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya eka bangi ya Capitec hikuva hi yona yi kotaka ku yi nga charge-i ngopfu swa timali. Swa yona swi le hansi ngopfu a hi hikuva a nga tirhi naswona u ta kota ku ku fikelela.

Swi nga va na nkucetelo wa leswaku vanhu va va va va va va va hlohleteleka leswaku va hlaya tibuku ta vona leswaku va u ta kota ku va ta tlherisa mali ya vona leyi va nga yi tirhisa ku ku dyondza hi yona eswikolweni hikuva se va ta sungula ku tirha.

U fanele u endla leswaku u shoot-a xinepe yi kombisa xikandza xa wena lexi u nga tirhisa xona loko u rejistara e-bank-e, yi ta kota ku pfula yi ku pfulela u u kota ku tirhisa PIN-i yin'wani.

Leyi i mianakanyo leyinene hikuva yi endla leswaku vugevenga byi hungutana le mavhengeleni vanhu va va va ku va va folele mali ya ya mudende wa vona. Swi endla leswaku vanhu loko mali ya vona yi nghena etifonini, va swi vona va ri ekaya. Va nga ha yi va ya fola tilayini mavhengeleni.

Xifunengeto ndzindzakhombo xa movha hi lexi hi lexo loko u xava movha, u wu tsarisa u endlela leswaku na loko u huma egaraji u hlangana na khombo, u kota ku pfuneka.

vafambi na van'wamabindzu va khomiwa hi ndlela leyiwani. I ku swa endleka nkarhi wo karhi mali yi va yi ri hansi, kumbe mali va yi ri henhla.

Ndzi nga xaxameta lowu katsa ndyangu lowukulu hikuva siku ndzi nga ta siya ndzi lova ndzi va siya emisaveni leswaku va ta kota ku sala va ti hlayisa.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona loko ka va tirhisa tibangi ta le tiselufoni, i ku va nkarhi wun'wani netiweke ya vona yi va yi ri ku karhateni swinene, tibangi ti nga pfumeli ku pfula.

Ndzi nga n'wi chavelela ndzi n'wi byela leswaku munghana a swo sungula hi wena, ene naswona xivangelonkulu xa ku va xikombelo xa xa wena xa xa ku lomba mali xi nga amukeriwangi i ku va a wu tirhi. Naswona a va swi tivi leswaku u ta swi kota ku hakela kumbe njhani.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana loko a mali hi cellphone banking u yi tirhisa ku endla yini? Naswona u endlisa ku yini loko a lava ku yi teka, a va na yona emavokweni.

Papila leri ri nga ta laveka i papila ra proof of resident papila leri ri laveka hi mhaka ya ku ri ri ta kombisa vundhawu bya wena laha u humaku kona wena loko ko tshuka ku humelele swin'wana rin'wana ra masiku u ta kota ku kumeka papila leri i papila ra muxaka wo basa naswona ri tsariwile tiadirese ta wena ni tinomboro ta ndhawu leyi u kumekaku eka yona.

I ndzindzakhombo wa ku humesa mali wa life cover lowuwani wu ta sala wu humesa mali yo karhi leyi vana loko mutswari a lovile va nga ta sala va kota ku ti hlayisa hi yona kumbe ku sungula ma business.

Ina u nga tirhisa hikuva swi leswimbirhi.

Makhadi ya xikweleti ma tirha hi ndlela leyi u tirhisa mali u nga ri na yona ekhadini naswona mali leyi u ta sala u yi hakela endzhaku.

Ndzi nga ya ebank-e kumbe ndzi fonela kunene leswaku va ni pfuna leswaku ni kota ku endla yin'wani yintshwa.

Vavasati hikuva minkarhi yo tala hi vona va tlangaku switokofela swa ku fana tanihi switokofela swa ku xavisa swa switirhisiwa swe le ndlwini kumbe swa ku nyikana mali.

Ndzi vona swi ri swilo swa kahle hikuva munhu loko o va na makhadi ya ku tala swi nga endleka leswaku siku rin'wani a a endle xihoxo a lahla man'wani makhadi hikuva ma ta ya ya n'wu talelini.

I ku va munhu a kombeta xa yena xa muholo.

Munhu loko a lahle khadi ra yena ra le bank kumbe ku yiveliwa a nga endla leswaku a ri a ri a ri yimisa ku tirha hi app ya le fonini kumbe a ya kunene ebangi leswaku a ta kota ku kuma rin'wana khadi.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva hi n'wi nyikile mali ku va a khoma hikuva hi n'wi tshembile naswona i wun'wani wa muganga wa hina na yena xikolo xi ta va xi xi la ku pfuna vana va yena rin'wani ra masiku.

Munghana khadi leri na ri lava hikuva ndzi hleketa ku ku ya ndzi ya aka tiyindlu eJoni ndzi kha ndzi tirhisa rona ra credit card leswaku ndzi ta kota ku maka swilo swa mina swi helela ndzi sala ndzi hakela mali endzhaku.

Yi olovisile hi ndlela leyi munhu wun'wana wun'wani wa a nga swi kota ku endla app efonini a tirhisa a kota ku tirhisa kumbe ku senda mali a tshamini ekaya a sendela matikweni ya le handle kumbe ku xava swin'wani online.

Lexi xi lawulaku i interest hi yona yi lawulaku leswaku u fanele u hakela mali muni.

Ku aka rifuwo ra wena wa ha ri ntsanana swinene swi kahle hikuva loko malembe ya wena se va ya ta va ya fika eka ku khalabya u nga swi kota ku ti hlayisa ku kondza u hundza misaveni hi rifuwo leri u nga ta va u ri akini u nga ze u famba u karhata vanhu.

Ina ndza pfumela hikuva loko wo za u nghena eka timhaka ta ku lomba mali mikarhini yo tala a swi olovangi ku u huma.

Ku hlanganyeta mali hi muganga swi kahle swinene swi endla na leswaku vanhu va tala ku tshembeka na loko vo va va hlanganini na emimitini ya vona va nga endla leswaku va kota ku tirhisa mali liya ku pfunana ya nkingha leyiwani va kota ku va yi va yi wina .

Ndzi nga endla leswaku ndzi ndzi vona mahanyelo ya vona ndzi vona na loyi a nga ta va a khomini mali leyi mahanyelo ya yena ku ri i munhu wa ku tshembeka kumbe i munhu wa njhani loko a nga tshembekanga hi ta kota ku lava loyi a nga tshembeka a kota ku khoma mali leswaku yi ta va yi na vuhlayiseki lebyinene.

Wu kahle swinene wa pfuna endyangwini hikuva loko movha wo hlangana na nghozi wu nga mi nyika u nga swi kota ku ya u ya mi lunghisela movha ya n'wina kumbe wu mi nyika yin'wani movha.

I ku va loko u loko se u ta huma peceni swi ta endla leswaku u ri na mali yo vonaka swinene naswona u kota ku ti hlayisa kumbe loko u ri na vana xikolweni u ta kota ku va yisa mahlweni tidyondzo ta vona ta xikolo hi yona mali leyi.

Ndzindzakhombo wa pfuna hikuva wa swi kota ku humesa mali yo karhi loko munhu a hlangane na khombo ra ku hundza ka munhu emisaveni naswona va swi kota ku tisa ni swakudya leswi endlaka leswaku vanhu va nga humesi ngopfu mali ya vona exikhwameni.

Nkoka wo va munhu a a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a tsakaka hi wihi? I ku va munhu u ta va a kha a swi tiva ku ti-charges ta yona bank leyi ti ra njhani. Naswona u ta va a ri karhi a a ku ri leyi a tsakelaka yona, naswona a nge vi na problem .

Endzhaku ka loko munhu a pfurile khadi ra bangi yo karhi, xana hi tihi tindlela leti a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena? A nga tirhisa foni .

N'wi tsundzuxa leswaku a pfula bank account hikuva siku rin'wana a va a a nga lava ku senderiwa mali hi vanhu van'wana, kumbe ku endla swin'wana leswi lavaka a va a ri na khadi swi kuma leswaku a nga na akhawunti. Swi ta n'wi hlanganisa na problem.

Xana hi swihi swiletelo leswi a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya bank? I ku va a tiva ku akhawunti ya yena a nga yi nyiki wun'wana na wun'wana, naswona ti-charges ta bangi ya kona yi tirha njhani. Naswona yi kota ku teka mali kwihi na kwihi.

Vanhu vo tala vo nkoka wo byela bangi ku pfala tiakhawunti ta vona loko va nga ha lavi ku ti tirhisa, hlamusela munghana wa wena hikwalaho ka yini a fanele ku pfala akhawunti ya yena leyi a nga ha lavi ku yi tirhisa. U faneleke u yi pfala hikuva nkarhi na wihi na wihi kumbe loko nkarhi wu fika bank yi tshama yi ri eku endleni ka ti-charges, laha loko se u lava ku tirhisa akhawunti leyiwani swi nga ta endla leswaku u kuma u kha yi kolota.

Xana hikwalaho ka yini tibangi ti koka mali yo karhi endzhaku ka ku va u hatla u humesa mali ya wena yi ri fixed fixed account? Hikuva mali liyani swi endlaka ku nkarhi wun'wani va va yi kombisile naswona va boheka ku teka eka mali yin'wani ku za va koka.

Hikwalaho ka yini vanhu va hlawula ku va mali yi kokeka yi ya ka fixed akhawunti handle ka vona va yi veka? Hikuva nkarhi wun'wani loko va veka ya voxe va nga tlhela va yi teka, loko yi ri ka fixed account va nge koti ku yi teka.

Xana hi wahi magoza lama munhu a boheka ku ma teka ku va a pfula akhawunti ya yena eka yena ka ya Capitec, ABSA, FNB? i ku va munhu a khomile pasi, a va na papila ra vundhawu.

Mali leyiwani loko u yi deposit-a u yi veka eka akhawunti ya fixed ya fixed deposit. Loko u yi vekile u pima nkarhi wihi ku fikala wihi leswaku a wu lavi ku yi teka. U ta kota ku yi teka loko wu fikile nkarhi lowu. Kambe loko u lava ku yi teka nkarhi lowu wu nga se fika, ku na mali leyi u nga ta chajiwa yona leswaku mali leyi yi kota ku huma.

loko u humesa kokiwa mali yo karhi swi ku endla u titwa njhani tanihi muveki wa mali loyi a langutaneke u kuma mali ya yena yi helerile. A swi ndzi khomi kahle, hikuva ndzi va ndzi ehleketa leswaku mali ya mina yi ta va yi huma hinkwayo. A ndzi swi hleketeleli leswaku mali ya mina yi ta kokiwa.

Swi endla leswaku u kota ku seyivha mali ya bindzu eka akhawunti ya wena. Naswona u nga koti ku yi tirhisa swin'wana na swin'wana loko u fana na loko u yi khome kunene .

pfula akhawunti ya le bangi xana xivangelo xa kona ku va ku ri xihi? Xivangelo xa mina ku va ku ri ku pfula mali ni kota ku seyivha mali ya mina eka akhawunti, ku nga fani na loko ni yi khoma hi mavoko laha ni nga ta yi tirhisa . Loko y ri eka akhawunti swi ta ni tikelanyana ku yi tirhisa.

Ndzi nga vutisa leswaku cheke akhawunti yi tirha njhani? Naswona munhu u fanele a va na yini leswaku a ta kota ku yi tirhisa mali leyi nga le ka.

Kokwani mi fanele mi humesa mali ya ku pfula akhawunti. Ku humesa mali leyiwani ni kombela leswaku kumbe ku tiyisisa leswaku n'wina mi lava ku pfula akhawunti.

Hikuva loko yi ri eka fixed account, a va nge koti ku yi tirhisa hikuva yi ta va yi pimiwile ku yi vekiwa nkarhi wo fika kwihi. Naswona loko yi ri eka fixed account u loko u lava ku yi teka u fanele u tlhela u kokeriwa mali yo karhi leswaku u ta kota ku yi humesa. Loko u yi vekile hi wexe, u ta kota ku yi tirhisa, u yi teka loko yi nga ri ka fixed. U nga kota ku yi tirhisa.

Munhu u fanele a a veka mali eka akhawunti ya yena a deposit-a mali a yi veka eka ti-savings.